Ditlamelwana tsa pholo tsa bagodi tse di seong mo tikologong ya me, ntlha hela di tlhokeha di tlhokagala. Ya ntlha, ditleliniki tsa kalafi ya bagodi, fa di le teng di tlamela bagodi ka ditirelo tsa kalafi tse di kgethehileng. Go akaretsa tlhokomelo ya malwetsi a sa feleng, ditlhare le tlhokomelo ya meno le matlho. Mananeo ditlamelwana tsa bobedi, mananeo a boitekanelo le go ikatisa. Ga go ka nna le le mananeo a a boitekanelo le go ikatisa mo bagoding, jaaka di galase tsa go ikatisa tsa go ikatisa mmele le dithuto ka go ja dijo tse di siameng di ka thusa thata mo tikologong yang.

Go tlhokomela bagodi ke kgang e e tlhokang go sekaseka ka kelotlhoko. Mme ga gona karabo e le nngwe fela e e siametseng botlhe. Bobedi go tlhokomelwa ke lelapa ke ba lelapa le go nna kwa dintlong tsa bagodi go na le melemo le dikgoreletsi tsa o ne. Go botoka go tlhokomelwa ke ba lelapa fa lelapa le na le bokgoni, nako le maemo a a siametseng go dira jalo. Le fa go ntse jalo dintlo tsa bagodi di ka nna tsa nna botoka mo maemong a mangwe, bogolo jang fa bagodi ba tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng kgotsa fa ba lelapa ba sa kgone go ba tlhokomela ka botlalo.

Tsholofelo ya gore bana ba tla tlhokomela batsadi ba bone ba ba tsofetseng. Mo ditsong di le dintsi go na le tsholofelo e e nonofileng ya gore bana ba tshwanetse go tlhokomela batsadi ba bone ga ba setse ba tsofetse. Le fa go ntse jalo boammaaruri ke gore ga se bana botlhe ba ba kgonang go dira jalo ka mabaka a a farologaneng. Jaaka go tlhoka madi, go nna kgakala le batsadi kgotsa go tlhoka nako ka ntlha ya ditiro tsa bone. Gape batsadi bangwe ba ka nna ba seka ba nna le bana kgotsa ba nna, bana ba bone ba ka nna ba tlhokafala pele ga bone.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di na le seabe se segolo mo go bopeng maikutlo a rona, malebana le botsofe e ka fa re tlhokomelang batsofe ka teng. Sa ntlha, e tlisa tlotlo le seriti. Ditso tse dintsi di ruta tlotlo e kgolo mo bagolong. Di ba tlotla ka ntlha ya botlhale le maitemogelo a bone. Seno se ka dira gore batho ba lebe botsofe e le nako ya tlotlo le seriti e seng ya go senyega. Ya bobedi, boikarabelo jwa lelapa, mo ditsong dingwe go tlhokomela batsofe ke boikarabelo jo bo sa kgaotseng jwa lelapa. Seno se ka bopa maikutlo a gore go tlhokomela batsofe ke karolo e kgolo mo botshelong le go bontsha lorato le boineelo mo batsofeng bao.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe. Mo ditšhabeng tse dintsi lelapa ke lone le letlang pele mo go tlameleng batsofe, go akaretsa go bafa dijo boroko tlhokomelo ya maikutlo. Setšhaba le sone se na le seabe ka go tlhoma mananeo a tshegetsang batsofe jaaka di penšene, ditlamelo tsa botsogo le mafelo a ba tlhokomelang. Mo ditsong dingwe tsa setso go tlotla batsofe le go ba tlhokomela ke karolo e botlhokwa ya boleng jwa lelapa. Batsofe ba tlotliwa ka ntlha ya botlhale jwa bone le maitemogelo a bone. Mme ba tlhokomelwa ke maloko a lelapa.

Ditirelo tsa mmuso le tsa loago mo tikologong ya me di akaretsa tse di tshwanang le bo penšhene ya bagodi. Mmuso o tlamelana ka madi a penšene go thusa bagodi ka ditlhoko tsa bone tsa letsatsi le letsatsi. Ntlha e nngwe ke puso ha e rulaganya thulaganyo ya kutlobotlhoko. Ke mo ithusang bagodi ba ba humanegileng thata ka dijo le madi a mannye a ditlhoko tsa bone. La bofelo, ditirelo tsa batlhokomedi ba kwa gae, ke mo ditirelo tsa booki le tlhokomelo mo magaeng ya bagodi, segolobogolo ba ba lwalang kgotsa ba ba sa kgoneng go itlhophela ba tlhokomelwang teng.

Go na le mafelo a mantsi a kgethegileng a tlhokomelang bagodi. Mafelo a akaretsa mafelo a diretsweng go nna le tlhokomelo mo bagoding ba ba sa kgoneng go itlhokomela, kgotsa ba ba batlang go nna le tlhokomelo ya ka metlha le ditiro tsa setšhaba. Lefelo le leng gape ke le tshwana le mafelo a a tlhokomelang bagodi ba ba nang le malwetsi a sa foleng, kgotsa a tlhokang tlhokomelo e e kgethegileng ya bongaka. Ditirelo tse di fiwang bagodi ko mafelong ao di akaretsa tlhokomelo ya bongaka, go neiwa melemo le dilo tse tshwanang le tseo, tlhokomelo ya motho ka bongwe, go thusa ka go tlhapa, go fiwa dijo and se sengwe ditirelo tseo tsone gantsi di a duelwa.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe e na le bokgoni jwa go thusa batsofe ba le bantsi. Mme go na le ditsela tsa tse di ka tokafadiwang ka tsone. Re santse re le mo thulaganyong ya gompieno. Jaaka dipenšene ya penšene ya batsofe. E thusa thata go fokotsa lehuma mo batsofeng le go ba naya tlamelo ya botlhoko. Ntlha bobedi ditirelo tsa botsogo go na le dikokelo le ditsala tsa botsogo tse di direlwang batsofe. Jaanong, ditsela tsa go tokafala go oketsa tlamelo ya dingaka tsa go etela kwa malapeng di a tlhokagala, ka ntlha gore go na le batsofe ba sa kgoneng go ya kwa dikokelong.

Penšene e thusa thata batsofe ka go kgona go reka dijo, diaparo le go duela ditlhoko tse ding tsa motheo, e leng se se tokafatsang botshelo jwa bone. Ka penšene eo batsofe ba kgona go sireletsa madi, ba ba ithekela dilo tse ne tlabeng di nolofatsa matshelo a bone. Ka kakaretso penšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e na le seabe se segolo mo tokafatseng boleng jwa botshelo jwa batsofe, ka go ba naya tshireletso ya madi le go ba thusa go tshela botshelo jo bo nang le seriti.